Go seka-sekwa mengwaga, lekwalo la boitshupo le gore o gola bokae ko tirong, se sa statement-e sa kgwedi sa ko bankeng.

Fa o ya o dirisa karata ya sekoloto, o tshwanetse go akanya pele gore a o tlile go kgona go a duela madi a o a dirisang, le gore a o a dirisetsa selo se se leng gore se botlhokwa tota na, se o se tlhokang. Dikarata tsa dikoloto ko di bankeng di ya ka go farologana ga dibanka.

Sekoloto sa ka le hisitori ya ka ya go adima madi, fa e se sentle, e ka dira gore ke palelwe ke go fitlhelela karata ya sekoloto. Fela fa hisitori ya ka le dikoloto tsa ka di le dintle, seo se dira gore go be bobebe gore ke fiwe karata ya sekoloto.

Go se duele dikoloto tsa ka go ka ama kopo ya ka ya karata ya sekoloto, le moputso o le kwa tlase le yone o ka dira gore ke palelwe ke go fitlhelela kopo ya karata ya sekoloto. Se ke tshwanetseng go se dira ke go dira gore ke patele dikoloto tsa ka ka nako le ka tsela e ke tshwanetseng, mme ke sa dirisa madi ka botlhaswa.

Go thusa thata gore o itse gore o dumelana le eng, and-e, le fa o iphitlhela o le ka mogare ga mathata, o itse gore ke melawana efeng e e tlileng ya go thusa go tswa ka mogare ga mathata a gago.

Go nna le kitso ka ga madi le go ithuta ka tsa ga madi go thusa thata gore o itse gore o dirisa madi jang, o o boloka madi jang, o se ke wa nna wa dirisa madi botlhaswa.

Ke gore, a o a dira naa, ga gona sekoloto. Morokotso wa gago wa ko tirong o ka kgona go duela sekoloto se o batlang go se dira, ebile ba ba bala morokotso go ya ka di-percentage.

Go adima fela madi a e leng gore o a tlhoka ka nako eo, e dira gore morokotso wa sekoloto o nne kwa tlase. Le go adima madi ka nako e e leng gore o na le matsapa a patlo, potlako ka nako eo.

Ga kena kitso ya ditiro tse di fapa-fapaneng, tse di dirisiwang go duela banka, fa o adimile madi a le mantsi go feta a o nang le one ka fa account-ong.

Di dira botshelo ba motho bokete. Ke nagana gore re ka fokotsa jang, ke ka ge re ka ithuta go dirisa madi, ra nna le lenaneo la go boloka madi. Fa re batla dilo, ra phela go ya ka morokotso ya rena, go se ngogofetisa se rona re nang le sone ka ko bank-eng.

Ke ka go ithuta go boloka madi, re nne le lenaneo la go boloka madi, ebile, fa ke batla go reka sengwe. Sekai koloi, ke boloke madi a gore ke tlile go kgona go reka koloi, mme ke sa lwela go reka koloi e e leng gore e tlile go mpaledisa go e patela, e tlile go feta letseno la ka.

Ga gona se ke se tlhaloganyang ka tirelo ya banka ya go ntsha madi, a go tsaya leeto, ka gonne ga ise ke e dirise. Ga ke itse gore go le kalo ka go adima madi go tswa ko dinageng disele, gore go diriwa jang.

Forex ke tsela e nngwe ya go dira madi. Go tlhokagala gore mongwe a itse ka kitso ya forex pele a ka e dirisa.

Go nnile le borukgutlhi bo le bontsi ka forex, seo nka eletsa motho gore pele a ka dirisa forex, a batle kitso e le ntsi gore a kgone go tlhaloganya gore go diragala eng ka forex.

Ditlamorago tsa forex ga di tshwane. Go na le gore o ka kotula madi a le mantsi ka forex, gona le gore o ka latlhegelwa ke madi. Fela, fa o latlhegetswe ke madi fa forex, ke taba ya gore ga gona se o ka se dirang, o amogela gore o latlhegetswe.

Nka mo eletsa gore a batlisise golo gontsi ka forex, a nne le kitso ya gore forex e dira jang, mme a itse gore go na le kgonagalo gore a ka ungwa madi, kgotsa a latlhegelwa ke madi ka mo forex.

Nka itumela thata fa nka ungwa madi mo forex, ebile nka rata go tsweletsa dithuto tsa ka fa nka ya ka ungwa madi mo forex.

Nka batlisisa ka ditlhwatlhwa tsa didiriswa pele ke tsaya leeto, mme ka dirisa didiriswa tse e leng gore ga di ye go mpatla madi a le mantsi.